Ke nagana lebaka la gore bese e tsamaye ka nako ke go fokotsa tiego le go tokafatsa tirelo kgotsa tiriso.

Loeto lo lo telele le nkileng ka le tsaya ka bese ke leeto la go tswa mo Gauteng go ya ko Western Cape. Ke tsamaile diura tse di dintsi thata ebile ke ne ke lapile le go dula fatshe mo beseng. Mare ke fitlhile sentle ka nako e ne ba ntshepisitse yone gore ke tla fitlha ka yone ebile bese e ne e tsamaya e ema sentle mo tseleng gore e kgone go ya kwa dintlong boithusetso le mo mabenkeleng, so ke ne ke itumetse thata.

Ditlamorago tse di ka diragalang batho ga ba le bantsi thata mo tereneng ke bogodu, batho ba bangwe ba ka utswetsa ba bangwe kgotsa ba ba tseela dilo ka dikgoka.

Sepalamo se nka ratang go se dirisa ga ke tsaya loeto lo lo telele ke aeroplane ka gonne ga e tsamaye sebaka se se telele ebile o tsamaya o dutse sentle gape ba ka go fa dijo le dino kgotsa wa di reka.

Mo nakong ya segompieno, batsofe ba mo motsesetoropo ba dirisa App e bidiwang Bolt kgotsa Uber. Moo o bitsa koloi e tla e tle go tsaya mo lapeng e go ise kwa o batlang go ya teng.

Nnete ke gore ga ise ke tsamaye ka terena yanong ga ke itse gore mo tereneng go diragala eng.

Nnyaa, dipalangwa tsa setšhaba mo lefelong la ka ga di dire matshelo a batsofe a nne bonolo ka gonne di tsamaela kgakala, motsofe o tshwanetse a tsamaye pele gore a kry-e koloi eo kgotsa dipalangwa tseo. Mo nakong ya gompieno, go na le bo di-Uber le di-Bolt tse di kgonang go tsaya batho mo malapeng di ba ise kwa ko ba yang teng.

Ee, ke tle ke le bone letshwao leo ebile ke a le dirisa ka dinako tsotlhe ka gonne le thusa batho go feta kgotsa go kgabaganya tsela.

Go tlala thata ga terena phakela ga go a siamela batho ga ba ya mmerekong ka gonne batho ba tsena ba tlhakatlhakane ko meberekong ba bangwe ebile ba tshwerwe ke ditlhogo, ba bangwe ba utsweditswe di founu kampo mogala wa letheka, ba bangwe ba utsweditswe le madi.

Ke ne ke tla mo botsa gore, a go a kgonega gore a nka fitlha ko ke yang teng pele ga nako e e beilweng?

Go ka tokafala thata ga puso e ka bua le batho ba dipalangwa mme ya ba kopa gore ba kgone go tshwara bagodi sentle ebile ba ba fokoletsa le madi, gongwe puso e fe batho ba dipalangwa sengwe kgwedi le kgwedi gore ba kgone go tlhokomela bagodi.

Diterena di botlhokwa thata mo lefapheng la moepo ka gonne mafapha a meepo a dira madi a le mantsi go tswa mo ditereneng le diterena di thusa thata ka go palamisa di-mineral-e go tswa mo lefatsheng le lengwe go ya kwa ko lefatsheng le lengwe.

Dipone tsa mebila di botlhokwa thata mo mebileng ka gonne ga mokgweetsi a kgweetsa o kgona go bona sengwe le sengwe se se fetang kgotsa se kgabaganyang mo mmileng jaaka diphologolo le batho. Mme ga go sena dipone mokgweetsi a ka thula diphologolo le batho.

O simolola ka go tsena mo App-ong ya gago ya Bolt, ga o fetsa o ya mo go kwadilweng my location, o tsenya address ya mo o tla bo o leng teng. Ga o fetsa o ya mo go kwadilweng destination, mo o tsenya address ya ko o yang teng. Ga o fetsa o tobetsa mo go kwadilweng done, e tlabe go isa mo dueleng. Mo go dueleng o a tlhopa gore a o duela ka karata ya gago ya banka kgotsa o tla duela ka madi a pampiri a o a tshwereng.

Ga ke dire, mme mmila o ke ratang go o dirisa ke mmila go tswa mo Joburg go ya Pitori ka gonne ke mmila o o bulegileng.

Ga o tsamaya mmila o mo telele o tshwanetse go netefatsa gore koloi ya gago e mo maemong a a siameng, mathaere a gago a siame, dipone tsa gago tsa koloi di siame gore o fitlhe sentle mme o babalesegile.

Fa o tsamaya ka baesekele go ya tirong, o tshwanetse go netefatsa gore o motho o kelotlhoko ebile o tsamaya mo letlhakoreng le le siameng la tsela le go dirisa matshwao a tsela sentle.